Izingane kungadingeka ukuba ziqale zifundiswe mayelana ngokubaluleka kokudla imfino ngoba imifino iwukudla okunamandla futhi okunempilo, ukwazi ukusiza umzimba kuphinde kusize umzimba nasezifeni ukuba ungakwazi ukuthola izifo kalula. Kuyadingeka ukuba abafundi bafundiswe ngakho ukudla okunempilo, ukudla kwasensimini ukuba kubalulekile emzimbeni nokuba futhi abafundi kungabasiza nangokomqondo nangokomzimba, bakhuthazeke ngazo zonke izikhathi ukuba imifino ibalulekile emzimbeni. Ngibonge ithuba.

Ukuze ngivikeleke ezindaweni ezingahlelekile, phecelezi njengemijondolo njengomsebenzi oyisicishamlilo, kufanele ngenze isiqiniseko sokuthi ngibeka phambili ukusetshenziswa okufanele. Ukusetshenziswa kwani? Ukusetshenziswa kwe-PPE ezokwazi ukugcina umzimba wami uphephile sigcine, ngcine futhi ngokuthi ngikwazi ukuthi ngiqwashiseke ngezimo zakhona lapho emjondolo futhi ngixhumane ngokuphumelelayo. Kufanele futhi ngiqaphele izingozi ey'ngase zibe khona, eziqondene nani? Nemijondolo, njengemizila emincane, izakhiwe ezingaqinile nokubakhona kwempahla evuthayo. Ngibonge ithuba.

Izindlela ezinempilo ezingasiza abantu besilisa, okokuqala ukuqwashisa ngempilo yabesilisa ukuthi impilo yabo ibalulekile njengamadoda futhi kubekhona izinhlelo ezifana ne-Movember ne-Men's Health Month, zihlose ukubhekana nezinkinga ezehlukene zezempilo, okuhlanganisa umdlavuza wendlaliyesinye nowesende kanye nezinselele zempilo yengqondo. Kanti futhi le mikhankaso ikhuthaza kakhulu izingqogqo ezivulekile ukuthola kusenesikhathi nezinyathelo zokuvimbele kuphinde kube khona amasu mayelana nokuziphatha kumuntu wesilisa nendlela ekumele aphile ngayo nokuba kumele awunakekele kanjani umzimba wakhe, uhlale uphephile futhi uhlanzekile. Ngibonge ithuba.

Yebo, ukusoka kubalulekile kepha kunemiphumela emibi yakhona evamile, ihlanganisa ukuba kubekhona ukopha kanye nokutheleleka okuvame ukuba mnene futhi kungalawuleki kalula. Izinkinga ezimbi kakhulu nakuba zingavamile, zingabandakanya ukusabela ukuba ne-anestia kuphinde kube izinkinga zejwabu elisele noma inyama, ukuvula kwe-urethra noma eminweni, ezingavamile kakhulu, ukulahlekelwa kwephenel. Ngibonge ithuba.

Ukuthi bazi ukuthi ukudla okunomsoco kanye nempilo ezikoleni kubalulekile kwinhlalakahle yemfundo kanye nempumelelo yakhe ezifundweni. Ukukhuthaza imikhuba yokudla enempilo kanye nokunikeza ukufinyela ezinsizeni zezempilo ezibalulekile kuyamthuthukisa umfundi kumiphumela yokufunda, kwandise ukuya kwakhe esikoleni futhi kumkhuthaze ukuba isimo esihle sesikole sibe kahle naye futhi umfundi kuyamsiza ezifundeni zakhe ukuba aphumelele, kuthi nangelinye ilanga akwazi ukuthi azitshalele yena ukudla okunempilo, aziphilise ngakho aphinde futhi enze nemali ngakho ukuthi atshale ukudla okunempilo, lokhu kungamnikeza amakhono amahle okuziphilisa .

Okokuqala ebengingakwenza ukuthi ngakhe izinto ezithinta ubuningi nekhwalithi yempilo yabantu abaphila ngaphansi kokukhubazeka. Ebengingakwenza ukuthi ngenze impilo namakhono okusebenza, izimo zempilo ngokomzimba nengqondo kanye nemikhawulo yokusebenza, kuthinte kakhulu ngokokubili inani kanye nekhwalithi yokuphila yabantu abakhubazekile, izifu zenhlalo nezemvelo, impilo yengqondo, okuhlangwene nakho nokubalulekile izimo zengqondo nenhlalo. Ngibonge ithuba.

Usizwe lokuqala, oluyisisekelo ezikoleni lubandakanya ukuhlomisa otisha nabafundi ngolwazi namakhono. Lokhu kuhlanganisa ukwazi ukuthi usihlola kanjani isimo ucele usizo futhi unikeze ukunakekela kokuqala kokulimala kokufana nokusikeka, ukusha nokopha kanye nokuqonda indlela yokusabela eminweni ezimbi kakhulu, njengokungezwani komzimba noma ukuquleka. Ngibonge ithuba.

Eminye imiphumela engaba khona ekwalapheni isifo i-TB ukuba abantu bakwazi ukugwema ukuthintana eduze nabantu abanesifo sokuba ne-TB esiphilayo, bakwazi ukugeza izandla zabo njalo futhi umuntu mengabe ekhwehlela avale umlomo wakhe ukuze kugweme ukukhwehlela kwakhe noma ukuthimula kwakhe kungafiki komunye, badle ukudla okunomsoco futhi bazivocavoce njalo ukuze bagcine amasosha omzimba abe eqinile.

Ukuhlanzwa komuntu oseluleme ekuguleni kuyahluka ngezindlela eziningi. Izindlela okuhlukene ngazo zihlanganisa ukuba ukwazi ukuzindla, ukwazi ukukhuleka usho umthandazo, ukuhlambalaza nge-sage, ukubona ngeso lengqondo nokuzibandakanya nemvelo, ukuzindla, ukugxila ekuphefumuleni kwakho, emicabangweni noma ekukhulekeni okuthize, kungasiza ukuzolisa ingqondo, ukulula ukushuba, khulula ukushuba futhi kukwazi ukulethela ukuthula ngaphakathi.

Izikhungo zokunakekelwa kwezempilo zikahulumeni zibeka phambili ukunakekelwa kwezempilo yengqondo zikuhlanganise nokunakekelwa kwezempilo kwizisekelo kanye nezibhedlela ezijwayelekile ngokunakekelwa okukhethekile okunikezwa ezikhungeni eziqokiwe izimo ezinzima. Abasebenzi bokunakekelwa kwempilo yengqondo banamalungelo okwelwashwa, banamalungelo okwelwashwa futhi ukuvuselelwa kanye nokugcinwa kuyimfihlo futhi bavikeleka ekuxhashazweni nasekulashweni okwehlisa isithunzi.

Izibhedlela zikahulumeni zivame ukuba nezikhathi zokulinda ezinde ngenxa yenhlanganisela, umthamo omkhulu wesiguli, izinsiza ezingalinganiselwe nezinqubo ezingasebenzi kahle, ukufuna okuphezulu kwezinsizasakalo okuhambisana nabasebenzi abangenele, amathuluzi, ingqalazisinda kudala izinkinga ohlelweni, okuholela izikhathi zokulinda isikhathi eside kweziguli. Ngibonge ithuba.

Ukunaka kwangaphambi kwesikhathi nokuthatha isinyathelo ngesinyathelo empilweni yamadoda kunikeza izinzuzo ezibalulekile, okuhlanganisa amathuba okutholwa kwezifo kusenesikhathi, ingcuphe encishisiwe yezinkinga zempilo ezinzima kanye nekhwalithi yokuphila ethuthukisiwe. Ukubuya phambili kokunakekelwa nokuvimbela, njengokuhlolwa okuhambisana nokukhetha kwendlela yokuphila enempilo njengokudla okunomsoco kanye nokusebenza ngokomzimba, kungaholela emiphumeleni engcono yezempilo isikhathi eside. Ngibonge ithuba.